Nangona iimeko ziya zitshintsha ezilalini malunga nezempilo, ukufikelela kukhathalelo lwaphambe kokubeleka lusengumba onzima ngokuba amaziko ezonyango athande ukuba kude, nto leyo ebeka oomama abamithiyo esichengeni. Ngakumbi ke xa sele lisondele ixesha lokubeleka okanye enengxaki malunga nesisu eso asithweleyo.

He bethuna, hayini! Sanumncamisa kangaka lomntwana. Kaloku yimveku lena kulula ukubamba nomkhuhlane lo emntwini omdala ngokuba kaloku amajoni akhe omzimba awakaqini. Yekani ukuyenza into enokubeka impilo yakhe engozini.

Utata omdala wayeneentloni zokuxela ukuba uyaxhatshazwa ngumfazi wakhe endlini. Wayesoloko eqhula esenza ingathi uthetha ngomnye umntu kodwa uthetha ngesiqu sakhe. Ndicinga ukuba yindlela wayezama ukuzithuthuzela ngayo newayesithi uzama ukuzixolisa ngayo, okanye wayengayikholelwa ncam into yokuba uyaxhatshazwa.

Baye bathi abantwana xa bethe bafundiswa okanye bacaciselwe ngazo iindlela zokuzikhusela kwizifo ezosulelayo ngesondo, bacinge ukuba kuthiwa mabazibandakanye kwezesondo phambe kwexesha. Kanti ukuba bebecetyiswa ngokungabelani ngesondo konke konke, bangatsho abazali bayeke ukuxhalaba kangaka.

Umntu ngamnye unelungelo lokuthatha inxaxheba ngempilo yakhe. Ilungile ke into yokuba nolwazi oluphangaleleyo ngezempilo ukwenzela ukukwazi ukuziqaphela xa unothi uphathwe yinto efuna uncedo lwezempilo. Enye yezinto ezinegalelo ekubeni abantu abangamadoda baphile ixesha elifutshane kunabantu abangoomama, yinto yokuba abantu abangamadoda abayihoyi kakhulu impilo yabo kunabantu abangoomama.

Ukuba bekusiya ngokwam, abafundi abazibhaqa bekhulelwe besesesikolweni, bendiza kubanika ikhefu xa umntu eneenyanga ezintlanu ngokuba ndiyalicingela ihlazo abazifumanisa bekulo ngokumitha beselula. Kweli xesha besekhefini, bendiza kuqinisekisa ukuba umsebenzi wabo wesikolo bayawenza ngoku basemakhayeni abo ukwenzela umfundi angasileli ezifundweni zakhe. Ndiphinde ndiqinisekise ukuba umfundi uyalifumana ithuba lokubhalela iimviwo ngokongezelwa ixesha, into evame ukwenziwa xa umfundi enengxaki yezempilo.

Ndikhe ndibone xa kukho ezaa moto zifundisa kwaye zincedisana noluntu ukulwa nosuleleko ngentsholongwane kagawulayo. Luninzi uncedo ezilunika lona uluntu, ingakumbi ulutsha, ngoko ke ndiyoneliseka yindlela icandelo lezempilo eliqhuba ngayo ukukhuthaza uluntu ngonyango lwentsholongwane kagawulayo.

Amayeza esintu ngawona mayeza asebenzayo ngokuba kwanala esiLungu enziwa ngala mayeza esintu. Amayeza esintu bekumele anikwe enkulu imbeko ngokuba kwakunyangwa ngawo kwakudala, kungekabikho izibhedlele noogqirha abamhlophe.

Into yokuba angayihoyi ubhuti le nto yale ntloko yakhe ebuhlungu esoloko imphatha yenziwa yinto yokuba engumntu oyindoda. Kaloku abantu abangamadoda bayathanda ukuziqinisa, umntu ngoku esiva iintlungu anyamezele. Nokonqena kwabo ke ukuya kumaziko ezonyango ngomnye unobangela wokuba anyamezele ukuqaqanjelwa yintloko ixesha elide kangaka.

Uxinzelelo lwengqondo kuxa unomvandedwa ongapheliyo. Mhlawumbi awunazo ezi zinto uzifunayo ebomini bakho. Uthi xa ujonga, wonke umntu ubonakala onwabile kwaye ephumelela ebomini kunawe. Kulapho ke uqala ukuzisola ngayo yonke into owakhe wayenza ebomini bakho, uzibone njengomntu ongenankqubela nobomi obungayi ndawo. Unazo neengcinga zokufa. Kube ngaske ungafa okanye ucinge ukuba uza kufa.

Ewe khona, akulunganga ukuhlala wedwa ngakumbi kule minyaka yakho ukuyo ngoku nangenqanaba lobundlobongela obande kakhulu kwezi lali kule mihla. Nam ke, nangona ndikuthanda njengomzali wam, andinalo ixesha lokukujonga kuba ndixakekiswe ngumsebenzi kwaye ke kungabuhlungu kum xa kunobakho into enokwehlela kungekho mntu wumbi okujongileyo. Ngoko ke ndiyasixhasa esi sicelo sakho sokuhamba uyokuhlala kwikhaya labantu abadala. Ndiza kuqalisa ndenze amalungiselelo wokuba ndikubhalise khona.

Yinto entle leyo mhlobo wam ngokuba kudala ufuna ukunciphisa umzimba wakho kodwa ke uze uqaphele. Lo mntu, ingaba usemthethweni na? Nditsho ukuba, uqinisekile ukuba unazo iimpepha ezisemthethweni zokwenza lo msebenzi wakhe, kwaye uza kunceda njani na? Ukuba uza kunika amayeza okunciphisa umzimba, ungawaseli nje loo mayeza ungayazi ukuba avavanyiwe na ngabezempilo, ukuba awanabungozi na. Kulungile ke mhlobo wam, ndikunqwenelela impumelelo kwesi sigqibo sakho usithathileyo.

Mhlobo wam, ndiyavelana nawe kwaye ndiyayazi ukuba akusoze kuphinde kufane nakuqala ebomini bakho ngoku sele ungenaye umama. Imbilini yakho iyavakala ngokuba ude weza nakum wazokundixelela, into apha ongavamanga ukuyenza. Ngoko ke ndithi mandikukhuthaze ndithi, ukuba ufuna ukuthetha nomntu oqeqeshelwe ukuncedisana nawen uxole kule meko, likhona ilungiselelo lasekliniki apho unokuya khona nanini na ukuze uthuthuzeleke kule ntlungu yakho mhlobo wam. Ukuba uneentloni zokuhamba wedwa ndingakukhapha.

Tyhini wethu, hehake! Yintoni ke le uzama ukuyenza? Uyayazi into yokuba ubeka ubomi bakho nobomntwana wakho esichengeni? Iinkani azizokunceda, ziza kusokolisa wena ekugqibeleni. Iqale yayintoni into yokuba uvuke uyokuhlolwa ikliniki, iyinto eyenziwayo njengabantu abamithiwe loo nto? Hayi wethu, susigezela apha! Kaloku ukuba uyonqena ukuhamba ngeenyawo, yithi kutata womntwana wakho akunike imali yokuqesha imoto ikuse. Kuhleli kusiyiwa kanye ngenyanga nalapho nje.

Hayi, mzala, yeka ukuthandabuza mntasekhaya. Liyahamba ixesha, ziyanda iingxaki zakho, wena ulibele kuthandabuza. Njengokuba usahleli utyiwa kukuhlupheka emphefumlweni, uza kusuka uzibone sowunoxinzelelo lwengqondo yiyo yonke le nto ikwehlelayo. Hamba mntase uye emntwini akuncede. Kuzophela zonke ezi zinto ziyimiqobo ebomini bakho. Yiya ngeli xesha usenamandla wokuya ungekade uvalelwe zezo ndlela zokuba ukwazi ukuzinceda.